Tjhe, ha hona tsela ya dibaesekele mahaeng hobane hangata mahaeng ntse re hloka dintho tse ngata le hape batho ba sebedisang dibaesekele ha ba bangata haholo le hape mmuso wa mahaeng ha hona bokgoni ba ho etsa tsela ya dibaesekele hobane ho na le ditlhoko tlhoko tse ngata ngata tseo batho ba se nang tsona mahaeng ho tshwana le ho ahelwa matlo kapa yona tjhelete kapa yona mesebetsi.

Ha o nka leeto le letelele le bana o tshwanetse hore o qale ka ho paka dijo tse ngata hobane bana ke batho ba lapang motsotso le motsotso le hape o hloka ho paka le metsi a mangata hobane bana ke batho ba bapalang haholo mme ba sebedisa le matla a mangata ho bapala le hape o hloka dintho tse kang di-toilet paper moo e leng hore bana ha ba se ba tshwerwe ke toilet ba ka e ke kopa ho wena.

Nka qala ka ho bapatsa kgwebo ena ya ka marangrang social media hore batho ba bangata ba tle ba kgone ho bolella batho ba bang. Ho re ke na le koloi ya Bolt kapa yona Uber eo e tla patalwang ho ya ka bolelele ba leeto leo re tlo le nkang mme nka tshepisa le batho hore koloi ena na e ya tshepahala, mme e dula e fumaneha mme se seng seo nka se etsang. Nka tsamaisa dipampiri tse hlalosang ka tshebeletso ya koloi ena na le dinomoro tsa mohala moo re ka fumanehang teng.

Nka qala ka ho ruta bakganni ba ditekesi ho re ba tlameha ho sebedisana le batho hobane ba sebetsa le batho ka mehla le matsatsi mme re ka buisana le bakganni ba dibese ho re ba rute bakganni ba di-taxi. Tsela e hantle ya ho tshwara batho kapa kapa bona batho ba ba etsetsang ditshebeletso le hape e etsang hore bakganni ba di-taxi ba je ke hobane batho ba bangata ba sebetsang di-taxi-ng ha ba rutwa ka ditsela tsa ho tshwara batho hobane ditekesi tsena na di tswa makeisheneng moo ho senang ditsebi tse ka rutang batho bana na tsela e ntle ya ho tshwara batho.

Ke bone ho na le dipoleke tse ntseng di utswa diporo tsa terene hanyane hanyane. Ke nahana hore bona ha ba mpona empa ke se ke ba entse video moo ba ntseng ba etsa ketso ena na ya mofuta o tjena ke kopa le potlakeng mme ke tla le lebisetsa moo ba dulang teng, mme ke tla lefa le mehala ya ka hore ha ba qala ka ketso ya mofuta o tjena le ke le letsetse kapa le ntetsetse re tleng re tsebe ho tshwara dikwebeka tsena na.

Ke ne ke kopa ambulancevitlhahise ka nako hobane ha qeta ho etsahala kotsi e masisapelo e utlwisang bohloko ke kopa hore le mapolesa le ona a potlake a tlo kgona ho kwala tsela hobane ke teng traffic e ngata ke dikoloi ha di kgone ho feta ke batho ba bangata ba eme. Ke kopa hore le etse ka potlako hobane hona le batho ba ntseng ba phela ka ona motsotso ona empa ba hloka thuso ka potlako.